Umzabalazo kagogo wami wokufinyelela esibhedlela uyinkinga evamile ezindaweni eziningi zasemaphandleni. Ukuqinisekisa ukufinyelela okungcono ekunakekelweni kwezempilo ukuthi kubekhona imitholampilo ehambayo. I-telemedicine and ukubonisana okude, ukuthuthukisa izemvelo zokuthutha, nezindlela zokuthutha abantu ezindaweni zasemakhaya. Lokhu kungenza ukunakekelwa kwezempilo kufinyelele futhi kusebenze kahle.

Intsha eningi yesaba ukwehlulelwa, ukucwaswa noma ukuveza imfihlo zabo zezempilo zocansi nokuzala. Ukuqinisekisa ukuthi bazizwa bephephile, behlonishwa, futhi besekelwa, imitholampilo, kumele iqiniseke ukugcinwa kwezimfihlo futhi kubekhona namahora omtholampilo wentsha kuphela. Imitholampilo kufanele ikhuthaze indawo yokuthenjwa imfihlo, nenhlonipho, iqinisekise ukuthi intsha izizwa iphephile futhi inamandla okwenza izinqumo ngezimpilo zayo.

Ukuminyana ezikhungweni zomtholampilo kungaholela ekungasizakaleni nakho okubi kwesiguli, kanye nokubambezeleka kokwelashwa kwesiguli. Iziguli zivame ukubhekana nezinkinga eziningi ezifana nokulinda isikhathi eside ngosuku noma usuku lonke zilinde ukwelashwa, kanye nabasebenzi bezempilo abashodayo ngokweqile kwenza kubenzima ukuba bakwazi ukunakekela .

Imithi yeSintu iye yasetshenziswa eminyakeni eminingi eyedlule. Ukwelapha izifo, ezifana nezemkhuhlana, nomzimba, kusetshenziswa amakhambi emvelo, izimpande kanye nezitshalo. Ujinja noju lwemikhuhlane nomphimbo obuhlungu, gaya ujinja omusha, bilisa amanzi imizuzwana, bese ufaka uju nolamula. Phuza kabili usuku, ukuze upholise umphimbo obuhlungu, futhi uqinise namasosha omzimba.

Abazali abasebasha ikakhulukazi labo abasafunda isikole futhi abangasebenzi, bavame ukubhekana kakhulu nenkinga eziningi kakhulukazi yezimali, ezempilo, izidingo zengane, njengamanabukeni, i-formula, izingubo zezingane, izindleko zokunakekela izingane, izindlu zokuhlala, imfundo nemisebenzi nempilo yengqondo.

Kunezithiyo eziningi zokusebenzisa ubuchwepheshe obusizayo ezindaweni zasemakhaya ezifana nokufinyelela kulona usizo lo chwepheshe. Izindleko eziphezulu, ukuntula, ukuqwashisa nokuqeqeshwa. I-inthanethi engalungile, ebhedabhedayo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi omama abasanda kubeletha bathole imfundo ngokudla kwezingane ngesikhathi bevakashela emitholampilo ngoba kuqinisekisa ukukhula nokuthuthuka okufanele. Izingane zidinga imisoco efanele ukuze kukhule ubuchopho, amathambo aqine kanye namasosha omzimba anempilo. Imfundo isiza omama baqonde ukuthi yikuphi ukudla okubalulekile esigabeni ngasinye somntwana.

Imininingwane yokuphepha yemishanguzo elwa ne-TB iyahlukahluka. Kuya ngokuthi imithi yomugqa wokuqala noma eyomugqa wesibili. Imithi yomugqa wokuqala ngokuvamile iphephile futhi isebenza kangcono. Kuyilapho imithi yomugqa wesibili isetshenziselwa i-TB engazweli emishanguzweni futhi ivame ukuba nemiphumela emibi kakhulu.

Umama ongayedwana othwala kanzima ukuze athenge imithi yakhe yomfutho wegazi ophakeme kunezindlela eziningi zokwenza afinyelele kalula, njengemtholampilo yomphakathi nezibhedlela. Izikhungo zikahulumeni eziningi zikhipha imithi yezifo ezingalapheki mahhala noma ngamanani aphansi. Kufanele ahlole ukuthi kuyafaneleka yini ukuthola lezi zinkonzo.

Ukufundisa amadoda asemaphandleni ngezindlela zokuvimbela inzalo kudinga izinhlelo ezifanele, ukubhekana nezinkolelo zamasiko, ukufinyeleleka kanye nezikhala zokuqwashisa. Njengokuhlela amaqembu ezingxoxo zamadoda kuphela aholwe abasebenzi bezempilo abaqeqeshiwe ukuze bakhulume ngokuhlela umndeni nokuvimbela inzalo.

Ukushoda kwabasebenzi bezempilo njengasemitholampilo omncane wasemaphandleni onomhlengikazi oyedwa, kuthinta kakhulu ekuhlulekeni ukuhlela umndeni ngezindlela eziningi. Njengokulinda isikhathi eside ukubona umhlengikazi, ukushoda kwabasiza ngemfundiso nezeluleko. Ukunyuka kokukhulelwa okungahlosiwe kanye nomsebenzi wezempilo othwele kanzima.

Izibhedlela zikahulumeni zibhekene nezinkinga eziningi. Eziningi zazo zivamisile kakhulu ezifundeni ezahlukene. Ezinye zezinkinga ezinkulu zihlanganisa ukushoda kwabasebenzi bezempilo kanye nokuminyana kweziguli.

Ukuqinisekisa ukutholakala kwemithi ezindaweni zasemakhaya ezikude, uhulumeni angasebenzisa izinhlelo eziningi njengemitholampilo ehambayo, kanye nezinhlelo zokufinyelela.

Bengingeke ngikhuthaze ugogo ukuthi ayeke ukudla imithi yakhe yesifo sikashukela. Ngoba isifo sikashukela asaziwa ikhambi laso, futhi uku-miss-a imithi kungaba ingozi kakhulu. Ngingaphinda ngicele ukuba sivakashele udokotela wakhe ndawonye ukuze sixoxe ngezinto ezimphathayo kabi.

Lapho ucabanga ukusebenzisa imikhiqizo ye-detox? kubalulekile kakhulu ukuhlola izimangalo kanye nezingozi ezingaba khona. Xhumana nodokotela, khuluma nochwepheshe bezempilo, ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umkhiqizo wokukhipha ubuthi emzimbeni.

Uhulumeni angakwazi ukwenza ngcono ukutholakala kwezinto zokuvimbela inzalo ezindaweni zasemakhaya, ngokubhekana nezindawo ezimbalwa ezibalekelekile. Ukuhlanganisa ukuhlinzekela kwezimpahla, imfundo, ingqalazisinda kanye nozobongomo.